Diega ga maeto a maleele a sefofane go ama maitemogelo a bapalami ka tsela e e makgwakgwa, gonne bapalami ba difofane ba bangwe ba na le malwetse a a sa alafegeng, a o a tlhokang gore ba je ka nako, ba nwe ka nako, ba nwe le dipilisi tsa bone ka nako, gape ba ikhutse nako e lekaneng. Mme gape maeto a maleele a difofane a ama maitemogelo a bapalami ka tsela e e botlhoko ya gore bangwe ga ba tshwariwe sentle mo difofaneng, mme maano ao difofane di ka dirisang go fokotsa go diega gono, e ka nna go dira gore difofane di lebelelwe mathata pele ga bapagami ba ka tla le gore tshireletsego ya bapalami e siame ka dinako tsotlhe le gore ba .

Gore bagodi ba neelwe tetla ya go palama pele mo dipalangweng tsa botlhe, le gore bagodi ba neelwe toka le tshireletso e e tlhokagalang go bona ke gore ba tlhomphiwe ka dinako tsotlhe mo dipalangweng tsa bapalami ba botlhe. Mme gape melemo le dikgwetlho tsa go tlamela batsofe ka dipalangwa tse, e ka nna gore batsofe ba tseiwe jaaka batho ba botlhokwa thata mo dipalangweng tsa bapalami botlhe gore ba kgone go ikutlwa ba phothulogile mo moweng gape ba ikutlwe ba sireletsegile.

Ke rata go tsamaya mo mosong, gonne mo mosong di-taxi di dintsi gape go bonolo gore motho a ka kgona go bona tekesi ya go ya kwa toropong mo mosong go farologana le fa a ya kwa toropong motshegare. Ditekesi motshegare e nna tlhobaboroko gonne bontsi jwa tsone di nna kwa ditoropong go fitlhela go nna maitsebowa gore di kgone go busetsa batho kwa metseng le metsaneng.

Dipotso tse ne ke tla ba botsa tsone ke gore ke nako e e kae e tlhokegang gore go lekolwe le go lebelela diphoso tsa sefofane pele ga se tloga? Mabaka a gore go feleletse go nna gore sefofane se nna thari go tloga mo nageng go ya ko nageng e nngwe kana go tloga mo lefelong go ya ko lefelong le lengwe? Ke dikgato dife tseo ba di ke gore ba leke go efoga go nna thari ka dinako tse dintsi le go sireletsa bapalami ba bone?

Mo tikologong ya me go kile go a nna le ditshupetso tsa dibese. Maitemogelo a me e nnile a kutlobotlhoko gonne bapalami ba ne ba folosiwa mo dibeseng, bangwe ba ne ba kgarakgatshiwa ba bolelelwa mafoko a a botlhoko, ba bangwe ba ne ba sotlakakiwa.

Dikgwetlho tse di lebaneng le dikepe tse di rwalang dithoto ke tsa go utswiwa mo gare ga mawatle, go tshwarwa poo mo gare ga mawatle, go tlalatlatsa diritibatsi le lefatshe. Mme mekgwa e mešwa ya thekenoloji e ka tokafatsa bokgoni jwa dikepe tse, ka go oketsa security mo gare ga dikepe, go tlhatlhoba dikhontheinara gore a tsotlhe ga di na diritibatsi le gore gago batho bao ba lebegang jaaka basenyi mo dikepe?

Fa ke dulang teng ke kgona go fitlhela mola o moleele wa go pagama tekesi, mme fa go ntse jalo ke nagana gore go ka diriwa gore go nne le di tekete tsa ditekesi go efoga mela e meleele ya go pagama ditekesi. Tekesi tse di yang kwa toropong di nne le diketekete tsa tsona, ditekesi tse di yang kwa mafelong a kgakala nyana di nne le diketekete tsa tsona, gore batho ba ba yang kwa toropong ba palame ditekesi tse di yang kwa toropong batho ba ba yang kwa mafelong a kgakala nyana ba palama di-taxi tse di yang kwa mafelong ao. Seno se ka fokotsa mela e meleele eo re e fitlhelelang mo ditekising.